I ku va u vutisela mahakelelo ya mali, na matirhelo ya mahakelelo ya tiphesente ta mali ya kona.

Va languta ku ya hi mali leyi u yi holaka na mali leyi u va ka u yi tirhisa. Kambe ku na mpimo lowu u faneleke ku va wu tirhisa hi n'hweti, kumbe ku na mpimo lowu u fanekeleke loko u fika ka wona a a swa ha pfumeleriwi ku va u tirhisa khadi ra swikweleti ku ya emahlweni.

Ku va ku ri swiyimo leswi munhu a va ka a ri ka swona, leswi a lavaka ku swi fikelela kumbe munhu a lava ku endla business-e ra yena. Kumbe ku ri na lexi n'wi khomeletaka leswaku leswaku ri a lava mali ya ku tlula mpimo, ku nga va ku ri ku xava xikanyakanya kumbe ku lava ku aka yindlu.

Forex i ndlela ya ku ya ku xaviselana mali eka matiko ya ku hambana, hi ku tirhisa makete ya misava hinkwayo.

Ndzi nga yi tsundzuxa leswaku ri yi fanele ku va yi kuma vuxokoxoko bya ku cinca mali ya tirhandi ya le Afrika-Dzonga yi ya eka ti-dollar, hikuva eka tiko ra Tanzania ku tirhisiwa ti-dollar.

Swi va nyika ntshikelelo hikuva swi endla leswaku va xava swilo kumbe ku tirhisa ntsengo wa le henhla eka xin'wana na xin'wana, loko ku ri mimpimo ya mali loko xikombiso loko ku ri dolara yi ri henhla swinene, swi tshikelela lava va tirhisaka eka letin'wani leswaku ri va tirhisa mali yo tala.

I ku va va cheka vuxokoxoko bya wena, na ku va u va u va kombe pasi ra wena, u na laha u tshamaka kona leswaku ri va kotaka ku pfuna hi ku pfula hi ku pfula akhawunti ya le bangi ya wena.

Bangi leyi ni nga n'wi tsundzuxaka leswaku ri a pfula ka yona i FNB. Hikuva i bangi leyi mintsengo ya yona yi nga le hansi swinene.

I ku va va n'wi vutisa leswaku ri wa tirha? Leswaku ri u tirha kwihi? Va ku vutisa na mali leyi u yi holaka hi n'hweti, va ku vutisa na xivutiso xa ku ri i yini lexi endlaka leswaku ri u lava ku pfula akhawunti ya le bangi?

Cheke i akhawunti leyi u kotaka ku tirhisa mali nkarhi un'wana na un'wana. Kambe akhawunti yo hlayisa mali, i akhawunti leyi endlaka leswaku mali yi andza.

I ku va ndzi vutisa leswaku ri mali yi tala hi tiphesente ta njhani? Kumbe yi kota ku a andza loko yi ri ku sukela ka mali muni, kumbe matirhiselo njhani ya mali yeleyo yi nge le ka akhawunti yo hlayisa mali?

Ku lwisana ni vukhamba kumbe ku lwisana na ku hlantswa ka timali ta vukhamba. Leswaku loko va vona swin'wani swi nga hlangani swi tikomba swi ri na vukhamba, kumbe loko va lava ku ku kuma va tiva leswaku ri va ta ku kuma eka adirese yihi.

A swi ta ndzi endla ndzi titwa ndzi nga tsaki hikuva a ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi n'wi nyiketa adirese ya ntiyiso, kambe kusuka kona a ndzi ta twisisa leswaku i ntirho wa yena ku va a endla leswi faneleke. Ku suka kwalano a ndzi ta lava affidavit-i emaphoriseni leswaku ndzi vuya na yona as tanihi hi hi proof ya adirese ya mina.

A ndzi nge n'wi nyiki hikuva, loko o endla swa vukhamba va ta ta aka adirese ya mina. Ndzi ta boheka ku hlamula leswaku ndza n'wi tiva, ende a ri karhi a nga ha ri kona a endlile vukhamba kumbe vutsotsi.

Ku va va kota ku hlayisa mali ya vona, na ku va va ko ta ku xava swa muxavo swin'wana leswi nga ka tithekinoloji, va tirhisa tiakhawunti ta vona ku hakela.

Ndlela yo antswa i ku va munhu a tirhisa bangi. Hikuva ku veka mali eka matirasi swi nga tisa khombo nkarhi wun'wani ra masiku. U lahlekeriwa hi ko tlela hikwalaho ka ndzilo kumbe swin'wana swo biha, swi nga endla leswaku mali u nga ha yi kumi. Kambe loko mali yi ri a bangi, yi tshama yi hlayisekile hi mikarhi hinkwayo.

I ku va ndzi vutisa leswaku ri yi teka mali muni, Kumbe ntsengo wo fika kwihi hi n'hweti loko yi hela? Na ku va ndzi vutisa mahlayiselo ya mali eka yona, na ku va a ndzi twisisa leswaku ndzi kota ku kuma akhawunti leyi hi loko ndzi hola ntsengo wo fika kwihi.

eka makhadi lama swikweleti, mali leyi yi hakeriwa hi lembe na lembe ku va ku ri mali yo karhi yo tswala nchumu kambe i xikhomelo xa khadi lexi benge ri xi hakelaka ku tiyisisa khadi leri tshamaka ri ri ku tirheni, kumbe ku tiyisisa leswaku hakanene i ntiyiso khadi leri ra tirha ri na vutirheli byo endla ntirho lowu nga ri ku lowunene kambe swi endla leswaku va va kamba va lavisisa hinkwaswo na ku va va tiva leswaku khadi ra wena ra ha ri kona ende ra tirha.

Ina, u nga hakela mali ya lembe na lembe loko khadi ra xikweleti ri nga ri tirhisi kambe ri nga pfariwanga. Leswi swi swi koka ku tirha ka xikhomela xa khadi leswi nga hakelaka hinkwaswo loko khadi ri pfariwile kungari eku tirhiseni ka wona ntsena kambe swi na nkoka eka xikhomelo xa lembe. Mali leyi bangi yi hakelaka ku tiyisisa leswaku khadi ri tshama ri ri karhi ri hlaya ri hlayeriwa ni ku lawuriwa, swi na nkoka swinene eka vanhu va eka vinyi va tibangi.

Ina, hi swona mali ya lembe na lembe ya tlheriseriwa kumbe ku ku hangalasiwa hi nkarhi lowu khanselaka kumbe u pfala khadi ra xikweleti, kambe swi ya hi milawu ya bangi ni nkarhi lowu u khanselaka hi wona. Ku va munhu a khansela hi nkarhi loko u khansela khadi esikwini leswi fanaka na ku hakela xi khomela bangi yin'wana yi nga tlherisela xikhomela hi ndlela ya ku ringanisa hi masiku lama nga tirhisiwaka. Swi na nkoka ku va munhu a xiyaxiya eka eka matirhelo ya tibangi.

Ndza pfumela hikuva mali leyi hakeriwaka hi lembe na lembe ya hambana ngopfu hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti hikuva makhadi lawa katsiweke hi vuxokoxoko byo tala ni mikombiso ya premium ma nga hakela xikhomelo lexi lexi ntima swinene kasi makhadi lama basic ma hakela xi khomelo lexi ringaneke hikuva i swo hambana hi ku ya hi makhadi na matirhelo na mintsengo ma tiphesente leti va tekaka tona hi ku ya hi n'hweti.

I xitshunxo ku va na khadi ra xikweleti ro hakela lembe na lembe hikuva loko u hlangana na khombo kumbe u lava swin'wana kambe u ri hava mali wa kota ku va u tirhisa rona ku va u xava hi rona, naswona u kuma tipoyinti loko u tirhisa ku xava swo karhi hi rona. So ri ku pfuna swinene hi nkarhi hinkwawo hikuva ri fana na xirindzakhombo.

Xo fana, xo sungula u fanele u tiva hi khadi ra wena ra xikweleti leswaku mali leyi u faneleke ku yi hakela ya lembe na lembe i mali muni ivi u tlhela u tiva xivumbeko lexi kombisaka leswaku u ta hakela mali ya mpimanyeto muni, loko u nga hakeli khombo ra wena hinkwaro hi karhi hi nkarhi. U fanele u ti tiva leswaku switandzhaku swa kona swi ya va njhani nakona swi na nkoka leswaku u tiva mpimanyeto hinkwawo u tlhela u hlayisa mali hi ndlela leyi faneleke.

Xo sungula u fanele ku tiva matirhelo ya overdraft u nga vutisa leswaku xana ku kuma overdraft ku ta endliwa yini hi ku ringana ni ku tshama kwihi u tlhela u tiva leswaku xana tiphesente ti tlhela ti ringaniseka hi nkarhi wo tirhisa overdraft na xa vunharhu u nga vutisa leswaku xana ndzi nga tswala mali yi nkarhi wo tirhisa overdraft xa vumune u nga vutisa leswaku xana ku tirhisa overdraft swi vumba maxelo yo tlula mali ya ndzi nga leyi ndzi nga rhumeliwaka yona na xa vu ntlhanu xana ndzi kota ku tswala limit ya overdraft hi ku endla xibedhlele kumbe contract.

Kokwani khadi leri ri ku pfuna ku fikelela mali leyi hlayisekeke eka akhawunti u nga kota ku humesa mali yo tlula leswi u nga na swona hikuva leswi nga endla leswaku akhawunti yi pfula kumbe ku endla overdraft bank yi tlhela yi lawula leswi u nga swi humesaka hi siku ku sirhelela mali ya wena so nkoka wa khadi leri khadi i ndlela yo fikelela mali leyi u nga na yona ku ringana mali yo engeteleka yo tlula leswi swona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku a hlayisa mali ya ya yena loko loko a nga pfuli akhawunti mali ya yena yi yi nga yi nga tshikeriwa hi vanhu lava nga na ku pfuxa mali hi ndlela yo tshikisa na ku va a fikelela mali hi nkarhi lowu lavekaka ku pfumala akhawunti swi endla leswaku a kota ku fikelela mali ya yena hi nkarhi lowu lavekeke hi khadi loko a nga pfuli ku fikelela mali swi nga tshikeriwa ku nga ha endla leswaku a lahlekeriwa hi byo hatlisa swi na nkoka ku va munhu a tirhisa bangi hikuva hi nkarhi hinkwawo mali ya yena yi tshama yi .